Ke ne ke ile sepetlele ke sa ikutlwe hantle ke kula elare ha ke fihla sepetlele, ke fihlile o sontso ho le teng batho ba teng ka pelaka ebile ho fihla ba bang ka moraka empaneng ha re ka ba ra thola thuso hantle, re la dula nako e telele mono no, re emetse thuso ho tswa ho ba dingaka, re dutse nako e telele, re kgathetse, re lapile ka nnete nna ke la ikutlwa ke ikutlwa hantle ke la ikutlwa ebile ke kwatile haholo hore na ntho e tjena e etsahala jwang. Ha motho a ka kula haholo moo kapa ntho e mpe haholo ke hore motho a ba shwele mono, a ntsa a emetse thuso haholo hobane o teng le batho ba baholo ba kulang haholo ebile o teng le bana ba banyenyana. Jwale ke ntho e bohloko ka nnete e re hlahetseng ha ke ka ba ka ikutlwa hantle tu! ke la ikutlwa ke kwatile.

Ha ngwana moshemane a batla ho bolla o qala a kope batho ba baholo kapa batswadi ba hae, a ba bolelle hore o kopa ho yo bolla ha selemo se fela, empa a neng a netefatse hore o ba bolella e sale ka nako hobane a se ka ba bolella ho nako se tlo fela, selemo se se tlo fela jwalo ka ho bollwa selemo se se tlo fela. Ebe hee ha a sa ba boleletse batho ba baholo ba tla ya ho yo mo ngodisa motseng ono, tlabe ho bolelwa teng seemong seno no ha qeta ho ngodiswa ba motseng ono ba tla mmolella hore na o tla uqatshelwa kae le neng hona moo. Qatshong hee ke moo mo ebang bashemane ba rutwa ka hore na ho etsahalang lebollong, ke eng e ba ka e lebellang lebollong e tlare a sa qetile ho qasha, e tlare ha o so fihlile nako ya ho yo bolla ke moo mo ebang lelapa la hae hee le tla mo feletsa. A feletswe ke bo abuti ba hae kapa bo malome.

Atjhe, nna ka pono ya ka ha ke bone e lekane ditlhoko tsa bona kaofela empaneng hobane kannete ke tjhelete e ba e fuwang, ke hore ba amohele seo se ba se fuwang, empa yona ha ya lekana hobane batho ba baholo ba na le ditlhoko tse ngata haholo. Ditlhoko tsena di tshwana le bo dijo bo meriana hobane ke batho ba kulang haholo. Jwale ke batho ba hlokang bo ngaka haholo hangata ebileng jwale ka pono ya ka, ka nnete ke ha ya lekana. Batho ba baholo ba na le ditlhoko tse ngata feela ke dijo ke meriana ke dingaka. Ka nqena ke diphahlo tsa mariha kapa tsa hlabula e be le batho ba ba thusetsang ka matlung ba tlameha ho ba patala, jwale ha se tjhelete e lekaneng kannete ke pono ya ka eo.

Nna ka pono ya ka, ke bona e le siko kannete tsela e kabang bobebe hore re ka thusa maqheku, a hopole tsela ya ho nwa dipidisi kapa ho nwa meriana. Ke bona e le siko kannete hobane ke batho ba lebalang haholo ha ba qeta ke batho ba e tlare ha behile ntho mabehileng ebe o sa lebetse jwale ke bona tsela e ka bang e bobebe haholo ke ya hore ho be teng motho a mo thusetsang a tla mo hopotsa santsane a le motjha jwalo ka setloholo kapo moradi kapa mora wa hae leqheku leno no tlameha a kope mora hae, moradi kapo setloholo kapo mokgotsi kapa makhelwane ebe yena motho a tlang mo hopotsa hore e nwa dipidisi ka nako e tjena, le teng a se ka mo jwetsa fela ka molomo ebe yena a tlang dipidisi tseno a tlo mo fa ke bona ho jwalo.

Ke ne ke tswa sekolong letsatsi le tjhabile ha monate ka potlako feela ka bona maru a thiba e la re maruo a sa thibile tjena ke zama ho potlakela hae. Pula ya qala ho fafatsa ka re ke ya matha ka matha kannete ka matha pula ya tiisa jwale le yona yana haholo. Ya nnela empaneneng ka potlako ka fumana moo ke ka ipatang teng, ka e emela hore e fete ena hampe ena ka moya ena ka dikgohola ya nna metsi a tlala mmila, metsi a tlala diforo. Diforo tsa se ka kgona ho buleha e la re ha se ekare ya theoha hanyane, ke moo ke la potlakela hae teng ho etsetsa e re le ho e fihlella moo mo ke ipatileng teng e fihle se ke tsamaile ke la hae ke potlakile.

Ke nahana hore di teng ditsela tse bang di ka etsuwa hore le bashemane ba thibele ho ima hore mmele ya bona e se ka kgona ho etsa peo ena e etsang hore ngwananyana ime jwalo ka bananyana ba entwa tjena kapa ba fuwa dipidisi kapa ka ditsela tseo tse ding tse thibelang ho ima. Ke tshepa hore di ka ba teng tse bang di ka fuwa bashemane. Mohlomong o teng moriana o ka etswang hore le bona ba entwe kapa pidisi e ka etswang hore ba fuwe ba e nngwe e etsetsang mmele wa bona le bona o se ka etsa peo eno e etsang hore ngwananyana ime.

Kgale kwana kokwanahloko ena ya HIV e ne phakisetsa ho itlhahisa ha motho a se a na le yona. Ne re bona fela motho a kula, a kgohlela, a tjhesa mmeleng kapo a theoha haholo mmeleng. Re sale re ipotsa hore na ebe ke eng, ebe le hona re tla tseba ho sa ile ngakeng hore o na le kokwanahloko ya HIV jwale matsatsing ana ho so na le meriana, dingaka di thotse meriana e bang e theola matla a HIV e le hore ha motho a sa na le yona, re se ka tseba le yena a se ka ipona a ikutlwe a phetse hantle, a sa tseba hore kgathi ho sa na le yona kokwanahloko ena. Jwale ho bohlokwa hore motho aye ayo a ilo sheba hore na ho so be le yona kokwanahloko ena kgafetsa kgafetsa. E nngwe ntho ke hore matsatsing ana tlameha batho ba tsebe hore na ba phela le eng mmeleng ya bona. Ho bohlokwa hore motho a itsebe hore na ke ke efe kokwanahloko a phelang le yona.

Setjhaba sa heso ke tla kopa hore re mpe re netefatse hore ka hara malapa a rona ha hona dintho tse ka bakang mollo hobane mollo ke ntho e kotsi haholo, e tjhesa ha bohloko ebile e ka bolaya motho. Jwale ha re batle dintho tse jwalo hobane ke dintho tse bohloko haholo. Jwale hee ke tla kopa hore kaofela rona re netefatse hore ha re lo robala kapo ha re tswile ka hara malapa re ile mesebetsing kapo re ile ditoropong, re netefatse hore dintho tsa motlakase kaofela re di timme. Dintho tsena tse tshwanang le bo di-heater, kapo diketlele re di time kapa bo ditofo kaofela re di time, hape le bo dikerese le tsona re di time. Re netefatse hore ha hona ntho e ka bakang mollo hohang. Ke ya leboha.

Motswalle wa ka o ya tseba le wena hore ke ya o kgathalla haholo ebile ke ya o rata jwale hee motswalle ha ke qeta o ya tseba hore o no mpolelle hore o nwa di-ARV tse bang di kokobetsa kokwanahloko ya HIV. Motswalle wa tseba hore bokulo bona bo kotsi haholo ha o sa nwe meriana ya hao hantle. Jwale wena hee o a itseba hore o motho ya nwang jwala haholo. Ha qeta o qetelletse o so fosa dinako e le hore ntho eno ha se ntho e lokileng, ke ntho e tla o kenya kotsing haholo, o qetetse o qetetse o so fokola, kapo ebe ntho e bohloko ya hore re lahlehelwe ke wena. Jwale ne ke tla kopa hore motswalle wa ka kannete re set alarm founung ya hao le founung ya ka hore re tsebe ho hopotsana hore o nwe meriana ka nako e le nngwe mehla ena ke ya o kopa motswalle o mpo o lokise taba eo.

Dumelang ka shopong kannete ha ke ya thaba haholo ka nthwe ne ke e fumaneng ka mora shop, ke fumane meriana e lahluweng bohlaswa e lahluwe hampe kantle le tseba hantle hore ho bapala bana mono no ene le a tseba hore bana ke batho ba bolehe haholo, ba ka qetelletse ba nwele meriana eno no e be e mong wa bona o ya kula, tlameha a potlakiswe sepetlele. Ka nnete ke ntho e sa lokang haholo eno ya hore le lahlela meriana pepeneneng ha tjena ke tla kopa hee hore le mpe le lokise le potlake le phuthe meriana eno. Ha le qeta moo le netefatse hore le thola tsela e nngwe ya ho lahla meriana ena e bang le yona e kgethehile le se ka e lahla fela fela pepeneneng hobane ho teng bana ho teng. le diphoofolo mona. Kannete ke ya kopa bolelang le ba masepala hore le kopa koloi e tla phutha meriana ena. Ke ya leboha.